Ha ke lebohe lefapha la tsa bophelo bo botle, ka mosebetsi o motle wa kopanelo ya tsa bophelo bo botle naha ka kakaretso le ditsi tsohle tse fumantshwang kokelo, rea leboha e le kannete ha ditsi tsena di ntse di tswela pele ho ruisa indaeteri ena ya tsa bophelo bo botle le ho etsa bonnete ba hore maphelo a rona a bolokeha mme a pholoswa hape. Ka hona re leboha lefapha ka tsebo tsena tse fapafapaneng tsa ditsi tse fapafapaneng tse nang le boiphihlelo bo hodimo.

Re rata ho le tsebisa hore batho ba emetse clinic e tsamayang ha e sale ba fihla hoseng, haholo ba emetse clinic ha e soka e hlaya. Re ne re kopa lefapha letse boikitlaetso bao hore lesekela dillo le ona mahloko a bakudi bana ba emetseng clinic ka ho panya ha leihlo, ka hlompho le ka bonnete.

Nkgono ha fuwe matsatsi a oya kokelong, seo nka se etsang ke hore ke behe alarm kapa yona calendar hore e re tsatsi leno la kokelo la mohla bona ngaka le atometseng kapa le fihlang, ebe alarm kapa yona phone ebe e ya lla e ya mo hopotsa hore tsatsi la ho ya kokelong le fihlile.

Mohlang ke ne ke reka dipidisi tseo nothwe ke tse matlafatsa masole a mmele athe ke dipidisi tse tshollisang, tse mathisanang ntlwaneng bosibu le motshehare, mme le hona tse ileng tsa thefula haholo bophelo ba ka bo botle ho kila ba ka kula ho ya sepetlele. Sena se bontshitse ha ke ne ke haellwa ke tsebo kapa yona kutlwisiso ya hore tsa bophelo bo botle di ka tlasa taolo ya WHO le tsa lefapha la bophelo bo botle ka hare ho naha.

Sewa sa COVID-19 e la ba pharela e ile ya tlisa tsitsipano le ho tshoha maphelong a rona tsatsi le tjhabang le le dikelang ka nako eo. Motho o no tshaba le ho ya mabenkeleng ho ya iphumantsha tsa ho ya maleng le tse ding tse hlokang ka tlung. Mafu le ona ne le bothata ho ya ho ona ka nako eno ho ba motho ono tshaba ho ya mo kopanetsweng ke setjhaba ka bongata, mme o tshaba sewa sena sa COVID-19. Le batho o no tshaba ho kopana le bona, le ha ba atomela kapa ho ba tshwara tshabong ya hore jwale o tlo tshwaetsa ke lefu lena le kotsi.

Sekolo se molaong sa tsa lebollo se na le setifikeiti kapa lona lengolo la tshebetso le bontshang hore sekolo seo se molaong, se ikamanya le tsa molao tlasa lefapha la tsa bophelo bo botle, le lona lefapha la tsa bonono le botjhaba. Sekolo sena se tlameha ho tsamaiswa ke batho ba phethahetseng, e be batho ba phethahetseng, batho ba baholo ba tsebang ka botjhaba le bonono batho.

Ho hlahlojwa ha wa tlameha hore ebe tjhelete e ka robang leoto la motho kapa ya dia ngwana betheng. Hlahloba ke hona hoo utulelang di patileng le makunutu a tsa bophelo ba hao le tseo kukunelang. Ka hoo, dingaka ngaka hetla di sebedisa monyetla wa hore ha di o hlahlobilwe hantle ebe se di o patadisa tjhelete e hodimo haholo hore ebe jwale, e ka ke bona ba tla etsa mosebetsi wa mankgonthe athe fela e le ditsotsi tse kekeng tsa tshetjwa, tsa tshetjwa le ka mohla.

Bana tlohellang ho nwa jwala hobane ha se ntho e tla le tswela molemo nakong ena le nakong e tlang kapa le bokamosong ba lona. Labalabelang ho ba le bophelo bo botle, bophelo ba ho ruteha le ho sebetsa le ho ntshetsa pele moruo wa naha ya bo rona le malapa a bo rona ka ho fapana le ho fapana. Sena se tla etsa hore le se ke la namabela ntho tse senang molemo jwalo ka jwala le dithethefatsi tse ding tse ka bakelang bosula nakong ena kapa ho e tlang.

Baratani ba anngweng ke kokwanahloko ena ya HIV, ha e mong eba o na le tshwaetso e mong ebe ha ana yona. Ho molemong wa baratani bana ba babedi hore ba tle ba itlalehe ka ho panya hwa leihlo dibakeng kapa ditsing tsa kokelo moo thuso e leng teng, bakeng sa ho thibela tshwaetso pakeng tsa enwa ya senang tshwaetso le eo moratuwa hae ya nang le tshwaetso. Tliliniking kapa ditsing tsena tsa kokelo, ho na le ditsebi tsa lefu lena, dikhanseleri tsa lefu lena, tse tsebang ka lefu lena lo hore le sebetsa jwang.

Setjhaba se ka hlokomedisa hore, lefapha la tsa bophelo bo botle sebakeng sena sa rona, se na le dikoloi tse pedi fela tsa di-ambulance kapa tsona tse nkang bakudi ho ba isa sepetlele kapo kokelong. Ka hona setjhaba re kopa le re inele matsoho metsing ka ha sena se hodima matla a rona re le basebetsi ba tsa bophelo bo botle hobane, jwale dikoloi ke tse ding ha di so fumantshwe setjhaba kapa yona tikoloho ena re leng ho yona ka mabaka a sa tlo tsejwa ke rona, ba tsa potlako kapa paramedic.